Eenyangeni ezimbili ukuya kwezintathu, ngombana kuvukelwa bonyana angarhogeli imimoya emimbi ngaphandle. Ngombana iinkolelo zethu zinengi abanye baberegisa okwabo, nabanye basebenzisa okwabo. Yeke ukuvikela umntwana mdele umlinde aqinaqine, ahlanganise iinyanga ezintathu.

Ukusoma yilokha isokana litjela umntazana bonyana uyamthanda, ubawa kumenza umkhamanzi wakhe.

Iye, nakwethu siyakwenza lokho.

Umma ohlangakalelwe ngubaba uzola umnyaka woke.

Bomma badlala indima ekulu, ngombana ngibo abazi yoke ikambiso ekumele yenzeke emiberegweni edinga abomama. Ngombana angeze wathatha abobaba bonyana bazokutjho bonyana kwenzakalani emsebenzini ekufuneka yenziwe bomma.

Ngombana ngikho okuzokugcina bonyana amasiko wethu angalahleki. Okhunye ngibo abenza ukuthi emakhaya kube khona ukuthula, ngombana akusiwo woke umndeni othanda ukusa izindaba zawo ema-court.

Kukhethwe izibulo lekosi bonyana libe yikosana. Izibulo lekosi elibelethwa ngumma naye ovela ebukhosini. Kuthi mhla kulala ikosi, enziwe ikosi lo oyizibulo, obeka obekwe njengekosana.

Uzila ukuyahlangana nabantu. Azile ukukhuluma phezulu hlangana nabantu. Azile utjwala. Azile abanye abomma, umnyaka woke.

Ukuhlambisa kwenzeka lokha umntazana makulotjolwako ngokupheleleko, kuthi nakuqeda ukulotjoliswana kube khona izipho ezithengwako. Zithengwa ngebekhabo lomntazana bathengela laba bangale likabosokana lakhe. Nangale likabosokana bathenge nabo bathengela bangapha. Kuhlalwe eqabazini kuhlanjiswe.

Isana mntwana omncani, osandakuvela. Okungakahlanganiswa inyanga.

Isivanyaza, butjwala obungakavuthwa.

Amanasa mavovo asalako mawutlhodlha utjwala.

Umhlolokazi ngumma obhujelwe yindoda.

Busebenzisana ngokuthi uburholi bendabuko bazisa lobu bezemakhaya imithetho nemibandela yamasiko wethu. Lokha umntazana makayokuphetha isiko, nalokha umsegwabo makayokuphetha isiko bonyana ikambiso yethu ikhamba njani. Nokuthi esikolweni kumele bakurhelebhe njani ngombana wena uzobe ungekho.

Unomkhwenyethu ngumalukazana owende naye ndawo yinye.

Budlala indima ekulu ngombana sivela endabukenu engakafani. Yeke ukuthiywa amagama kwenza kubelula bonyana wazi ukuthi lona uvela kuyiphi ikoro ngegama elinje. Lona uvela kuyiphi ikoro ngegama elinje.

Iindlela zokuthintana zenzelwe ukuthi sikhombane indlela ehle ngamasiko wethu, kodwana sekuvela izinto ezingafanele zivele eenkundleni zokuthintana. Yeke ngingathi ziveza kumbi isikolo lami. Izinto kumele kuhlezi kuyifihlo yethu.

Iimfundiso zokuphila kwelutjha. Iimfundiso zobungoma.

NguLombeni, nguMzangobe, nguKumbuza, nguThembalethu, nguNongoma.